Thelekisa ibhasi neeteksi, ibhasi ihlala ikhuselekile kuneteksi. Isizathu sokuba kutheni ibhasi ikhululekile, abaqhubi beebhasi abaziqhubayo eMzantsi Afrika baqeqeshwa kwaye bafuna ilayisensi zokuqhuba ibhasi. Iibhasi zihlala zinkulu zikhanyisiwe kwaye nemigca yazo, oku kwenza ukuba ibhasi ibonakale lula ezindleleni. Iibhasi azifumani ukuhamba ngokukhawuleza. Ngoko ke zihlala zihamba izikhewu ezifanelekileyo. Abaqhubi beeteksi abanintsi abanalo uqeqesho olufanelekileyo kwaye abanamava. Unintsi lweeteksi zigqithisa iqela labantu lokuthwala ngelo xesha. Iiteksi ezininzi zihamba endleleni zingekho semthethweni.

Idakha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini. Isizathu sokuba ibhasi enedekha enye ikhuseleke, eyona nto ibalulekileyo yi-centre of gravity. Ibhasi enedekha enye inendawo ephakathi ezantsi eyenza ininzi, ingazinzi kakhulu xa uqhuba kwaye okanye xa kuthe kwakho ingozi. Ibhasi eneedekha ezimbini zineendawo eziphantsi nto leyo eyenza zibe lula kakhulu ukuba zikwazi ukujika. Kwiimeko apho inokuwa khona njengokuba iqhuba isantya esiphezulu kwaye idlula entabeni, ibhasi enedekha enye inokubuyela esendlela ngokukhawuleza. Ibhakhi eneedekha ezimbini ngenxa yobude bayo kwazi ukuwa kancinci.

Zola, ujonge elinye inyathelo. Yinto eqhelekileyo ukoyika, jonga kwiephu yebhasi yakho ukuba ibhasi leyo inayo iephu okanye iwebhusayithi. Xa ufika esitopini ungacela uncedo kumqhubi, umchazele uba ulibele isipaji esakho kwaye ucele ukuba akukhuphele mhlawumbi unokwenza umsebenzi omncinci uze uhlawule. Zama ukunxibelelana nosapho okanye umhlobo, ukuba akukho nto ingakunceda zama ukusebenzisa ezinye iindlela zokuhamba ungakwazi ukuhamba ngeenyawo okanye usebenzise iUber. Khumbula ukuba izinto zingaba nzima kodwa yinto eyokunceda ukuba uhambe.

Into endingayenza okokuqala kukuzola ndicele ulwazi. Mbuze umqhubi ukuba ungakwazi na ukuthenga ikhadi elo, mhlawumbi kukho indawo ekufuphi kwisitishi sebhasi enokuthengisela kuyo ikhadi. Umqhubi unokunika ithuba lokuya kuthenga ikhadi okanye ukunika ithuba lokuba uhlawule xa usiya kodwa kuxhomekeke kumqhubi, ngoko ke ungazibizeli ithemba. Kule imeko inokwenzeka ukuqala uzola, ucele uncedo uyazi ulwazi kumqhubi unokukwazi ukuthenga ikhadi kwiiofisi yabo okanye kwiephu yabo. Okokugqibela, xa sele uyifumene indlela yokuhamba qinisekisa ukuba uyathenga ikhadi lebhasi phambi kokuba ubuye.

Molo nakantsuba ntsuba, yhe wethu ntombi ndikubonile usebenzisa ibhasi ukuphangela, oko ke kulungile cause yindlela yokonga imali kodwa ndicela ujoyine i-app yabo okanye iwebhusayithi ukwenzela ube nolwazi oluphangaleleyo nendlela yohamba lweebhasi, ixesha lokuhamba malunga iali, nemali namakhadi, ukukhuseleko. Kulungile ukuba ummelwane ufumane ulwazi ngebhasi, yindlela efanelekileyo nekhuselekileyo yohamba. Ndiyathemba ukuba ezi ngcebiso ndikunika zona zilolukhulu uncedo kuwe.

Ndiziva ndikhathazekile, ndingonwabanga kwaye ndingxamile, ndingakhathazeka ndize ndikhalaze kwiindleko zebhasi ngenxa yentlonti. Bendifuna ukubiza umphathi wam ukuze ndimxelele ukuba ndiza kulibaziseka kodwa ndizawukwazi ukwenza njalo ndifanele. Ngeli xesha ndibona ukuba ikhona indawo efana neUber okanye iBolt ukuze ndikwazi ukufika emsebenzini ngexesha kuba akukho ndingahamba ngeenyawo ukuya kwisikhululo sebhasi esilandelayo ndize ndikhwele ibhasi endiyifumanayo apho. Nangona kunjalo ndiziva ndinexhala kuba ndifuna, ndifuna ukufika emsebenzini ngexesha, ndandiza kulandela umkhondo webhasi ndize ndibone ukuba ingaba iyagqiba na. Ukuba akunjalo ndingakhetha ukubuyela ekhaya ndize ndiye ngomso emsebenzini.